Ukusetshenziswa kwe-smartphone angiboni kungaba isiphazamiso uma ngabe umfundi ezazi ukuthi ufunani empilweni. Ama-smartphone asiza kakhulu ngezikhathi zamanje kubafundi ngoba, uyawusebenzisa kakhulu uma ngabe wenza ucwaningo. Nanokuthi uwufundele ukuthi uzivivinye ngoba usuyobhala. Ngakho-ke, uma ngabe umfundi esebenzisa i-smartphone ngendlela okumele ayisebenzise ngayo, futhi nesikhathi ayisebenzisa ngayo suyisikhathi esamukelekile, angiboni kuyisiphazamiso lokho.

Ukusetshenziswa kweziteshi zomsakazo zomphakathi, ukusakazwa khona kwesimo sezulu kubaluleke kakhulu ngoba abantu bayaqwashiseka, imiphakathi iyaqwashiseka ngesimo sezulu ikakhulukazi ngoba sekujwayelekile ukwenzeka izigameko sesimo sezulu. Ngakho-ke uma ngabe kusakazwa isimo sezulu kuyinto enhle kakhulu ngoba izingxenye zesimo sezulu zinikeza ulwazi nomongo kubalaleli, ukuze bazi ukuthi kwenzakalani ezweni bakhile.

Uma ngabe ngiphethe uhlelo lwasendaweni esiteshini somsakazo womphakathi ngingazilungiselela kakhulu ukuthi ngikhulume ngezinxoxo ezithinta umphakathi nezingxoxo ezakhayo. Ngoba lokhu kuzosiza ukuthi, abalaleli bagcine ingxoxo ibajabulisa futhi belalele. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngizilungiselele ukuthi ngikhulume ngezimo ezithinta umphakathi nezimo ezakhayo.

Uma ngabe ngingumnikazi webhizinisi wendawo ofuna ukukhangisa esiteshini somsakazo womphakathi, izici engingazicabangela ukuthi ngabe lento engifuna ukuyikhangisa, abalaleli bayakwazi yini ukuthi bayithenge futhi ayihambelani nanomthetho. Ivumelekile ukuthi ingakhangiswa ezweni libala. Isikhangiso sami ngingasenza ukuthi sithinte abalaleli ngendlela yokuthi kube yisikhangiso abathi abalaleli nabo uma ngabe besilalele bebone ukubaluleka kwalento engiyobe ngiyikhangisa.

Uhulumeni uma ngabe efuna ukufaka i-Wi-Fi yamahhala endaweni yangakithi. Kungasiza kakhulu osomabhizinisi endaweni yangakithi ngoba bazobe sebekwazi ukuthi bangene kwi-inthanethi, uma ngabe befuna ukwenza izinto eziningi zamabhizinisi abo. Angeke-ke kusizakale osomabhizinisi kuphela kodwa umphakathi wonkana nawo uzogcina ususizakele.

Uma ngabe ngithenge irutha, uma ngifika ekhaya kodwa ayisebenzi. Uma ngifika esitolo ngizobachazela kahle ukuthi hhayi irutha engiyithengile ayisebenzi. Ngakho-ke bengithanda ukuthi ningishintshele ngenye irutha noma ibuye imali yami. Ngoba akukho mnandi ukuthenga into engasebenzi.

Bengizizwa kabi kakhulu ngezinkundla zezindaba ezifana no-News twenty-four, no-Sunday World ngoba lezi zinkundla ziyasiza kakhulu ukuthi sibe sematheni sazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Futhi-ke, zonke izinkampani kumele ziqhubeke zisebenza ngakho-ke le mali esiyikhokhayo isiza ngalokho.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ngithathe noma ngibhalise kwinkundla ezonginika okuqukethwe kwasendaweni noma okuqukethwe okuqondelene neNingizimu Afrika ngezilimi zezwe, ngoba ngingumuntu othandayo ukufunda. Ngakho-ke, izilimu zezwe zingangisiza kakhulu ukuthi noma ngabe sengihlangana nabanye abantu bakolunye uhlanga ngikwazi ukuthi ngixoxe nabo.

Ngingumfundi othembela kwi-Wi-Fi ukuze ngifunde. Ukucishwa kukagesi kuphazamisa kakhulu ukufunda kwami ngoba uma ngabe ugesi usucishiwe ne-Wi-Fi nayo iyacisha. Ngakho-ke kudingakala ukuthi ngigcine sengisebenzisa idatha yamakhalekhukhwini wami okumele ukuthi ngilokhu ngithengana nedatha. Kanti uma ngabe ngisebenzisa i-Wi-Fi, idatha nje yakhona, ngikhokha kanye ngenyanga.

Ngingayisebenzisa irutha ukuze ngihlale ngixhumekile. Kodwa uma ngabe kucishwa ugesi, ayisizi ayisizi nhlobo ngoba nayo iyacima, uma ngabe sekucishwa ugesi.